Ngwanaka, me rata papadi ena ya rugby ka hobane ke sport-e se thabisang haholo.

Batjha ba bangata ba tshwanela ho tseba ka dipapadi tsa mohaleng ka hoba di a thusa. Hape di thusa le ka kelello, di etsa hore batjha ba be active.

Eya, o le motsamaisi wa kgwebo motseng wa rona. O dumelletswe ho le thusa ka tjhelete. Dipapadi tsa, tse sebediswang sekolong sa rona di a rekeha.

Ee, ke bapala di-game founung ya ka. Game eo ke e ratang haholo ke game e ya sudoku ka hoba e nthusa ho nahana haholo, hape e nthusa le ka dipalo.

Abuti, ntho e ya hore o bapale di-game, o robale, o je ha ya loka ka hobane e tlo o senya mmele. O tlo dula o kgathetse, o dula o nona, matshwafo a hao a se hantle.

Dikamano tsa ka tsa setjhaba ka ho ba se ke le sebapadi se tsebihisahalang. Tlameha dintho tse ke di etsang ke ele hloko hoba hona jwale tlabe se ke shebuwe ke batho ba bangata. Tsohle tse ke di etsang, tlamehile ke di etse hantle.

Ke ka rata hore dihlopheng sa naha hore ba tswelle pele dihlodisanong ba sebetse, ba sebedisane mmoho.

Mobini oo ke mo ratang ke Billy a dulang hona kana ka ka America. Ke mo rata ka hobane dipina tsa hae di monate.

Nna dihlopha tseo ke di ratang ha di sa bapale hantle, ha ke arabane le tsona. Ke a dula ke ba le tshepo, ha ke rekise diaparo tsa tsona.

Ke tlo mo eletsa ka hore tjhelete eo ae behe, ae sebedise ho dintho tseo a di hlokang.

Ha batjha ba ka tseba ka dipapadi tsa setso sa rona mo Afrika Borwa e ka ba ntho e ntle. Ka hobane ba tlo tseba ka ntho tse ne re bapala ka tsona kgale.

Ha o nka di-video, o di post-a mo social media. O tlameha ho sheba hore video eo e nkang, a na batho ba tlo e thabela na? A na batho ba tlo e rata?

Ke ka hobane papadi eo ya rugby e ratwa haholo, hape ke batho ba bangata.

Ke ka hobane Afrika Borwa ha ya tloha e phasitse hore e kenelle eSport. Maikutlo a ka a la ba bohloko ka taba eo.

Mekgwa e meng e thusang ka boetapele dipapading ke ho bapala ka lebelonyana le ka di-strategy.

Esport ke bona e le papadi tsa nnete tse kgahlisang.

Ke bone hore ho ka ba molemo ha nka rekisa di-burger. Ha se batho ba bangata ba di rekisang and-e hape batho ba di rata. Di ka kgona ho ntlisetsa tjhelete e ngata kgwebong ena ya ka.

Ha nka fumana dikete-kete tsa diranta ka letsatsi, nka reka tsohle tse ke di hlokang. Haholoholo nka reka dijo tsa ka lapeng.

Re di beha ka moo e leng hore ra notlela hore ditsotsi di se ke di a utswa.

Ke nahana hore mokhanselara wa lekeisheneng a ka leka ho bula di-park-a lekweisheneng hore batho ba bangata ba kgone ho ikwetlisa.

Ntho ya pele eo ke tlo mo jwetsang yona ke bohlokwa ba ho ikwetlisa. Ke tlo mo bolella ka moo e leng hore ha o ikwetlisa ka teng, masole a hao a mmele a kgona hoba healthy. O kgona ho phela hantle, o kgona ho ba flexy, o kgona hoba hantle hape.

Batjha bana ba bang ke tloba hlalosetsa ka mokgwa oo ho ikwetlisa ho leng bohlokwa ka teng.

Ntho ena ha e ntshware hantle ka hobane bana ba ha ba dula ba bapala di-game tsena tsa di-VR letsatsi le letsatsi ha bano ba healthy. Ka hobane ba tlo dula ba dutse ka tlung, ba sa ye ka ntle ho la bapala dipapadi tsele, tse ba tshwanetseng.

Ho na le papadi tse ding tse ngata jwalo ka papadi ya legusha, diketo, morabaraba le yona .

Metheo e metle ya ho aha setswalle le hona ho bopa setswalle ke hore ha ono ba le, ha ono boreha ha o ilo bapala le metswalle e meng.

Ke nako e, e leng hore sebapadi tlabe se tswile papading. Ka nako eo, ke yona nako eo sebapadi se ka kgonang ho fumana boeletsi bo lokileng.

Mona Afrika Borwa ba tla tlameha hore ba bapatse papadi ena ya ditebele televisheneng le di-radio-ong hore batho ba mose ba kgone ho e bona hore ke papadi e monate, e thabisang.